Bophelo, ba ditoropong ke bophelo bo tjhentjhileng haholo, ebile bo fetotse rona tjhaba sa rantsho haholo se re phela tje ka ba basweu. Ha re sa tsebana ebile ha re kgathallane, ha o ka wa nkokotela wa tlo nkopa tswekere kapa lona letswai, ke nka o makala haholo e be ka reng ha wa fella kelellong, le ho o bitsetsa maponesa ba ka o bitsetsa maponesa ka ho etsa jwalo.

Mehleng ya jwale, lefatshe le fetohile le dinako di fetohile. Ho amohela motho ya hlokang thuso ka lelapeng la hao, ho tshwana le ha o amohela sera e tla reng ha se se kene ka hara lapa la hao, se o hlanohele wena le ba lapa la hao. Ke ka hoo o bonang matsatsing a jwale thuso ha e sa le teng bathong, thuso ha e sa le teng setjhabeng ka ba ka la diketso tse etsahalang, setjhabeng sa rantsho.

Nna ke Mosotho, ke bile le ngwana wa pele. Ngwana wa ka wa pele e ne e le moshemane, ntate ya ntswalang elare ha ke fihla ke thola mosadi wa ka a pepile, ntate elare ha ke fihla o ile a ngotla ka koto. Ho otlwa ha koto ho tjho hore o thotse ngwana wa moshemane, ha ho tshelwa ka metsi, ho tjho hore o thotse ngwana wa ngwanana. Ke moetlo o latelwang ke Basotho.

Dijo tsa setso hangata ha di phehelwe ka tlung. Dijo tsa setso di phehelwa ka ntle ka hobane ke dijo tsa setso, ke dijo tse tlameileng ho bonwa le ho nkgela ka ntle ba leloko ba seng ba ile. Dijo tsa setso ha di tshelwe dinoko tse ngata ka hobane ke dijo tsa setso, dijo tsa setso di nokwa ka letswai feela, ke seng ka dinoko tse ding tse ngata ngata, ka hobane ke dijo tsa setso.

Nna kea utlwa mofuta ona wa mmino o keneng oseng o tumme nakong tsa jwale e leng mmino wa dipiano. Nna ke motho ya moholo, mmino e ko ratang ke mmino wa jazz le mmino wa difela, ka hobane jazz ke mmino o mphomotsang kelello le monahano ebile ke mmino e ke utlwisisang haholo. Ha ke o letsa ba re ke seilwe ke dinako empa ha ba utlwisisi seo, nna ke se utlwane, ebile ke se bonang.